Bogologolo, rona basimane re ne re apara ditshega mme jaanong dinako di fetogile go apariwa marokgwe, go apariwa dilo tse dingwe tsa setso.

Ee, ke akanya jalo ka gore meaparo ya setso ke moaparo o e leng gore ga o le motho ga o re wena o moTswana o tshwanetse o ikgontshe le ka Setswana sa gaeno le ka moaparo wa gaeno.

Moaparo o ke o ratang wa setso wa basadi e ga ba apere dikhiba ka gonne ba nna bontle thata.

Go ya ka nna, ke nagana gore meaparo ya setso ya bogologolo e ne e sena bothata ka gonne go ne go sena batho ba le bantsi ba mme ka nako ya sejwalejwale ka nako ya gompieno a ke bone go siame gore go aparwe diaparo tse dikhutshwane mo basading ka gonne di ka ba bakela dikotsi go na le bana ba bangwe ba e leng gore ga ba siama.

Diaparo tse di bontshang gore motho ke wa morafe mofe ke tsa setso fela mme tse tsa segompieno motho o ka se mmone gore o ka wa morafe o mofe.

Mosadi ga fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara moaparo o o thibang go tloga mangwele mme le mo magetleng tshwanetse a apare moaparo o thibang maetla, lobaka leo ke gore ke motho ya tserweng mme o na le monna mme ga a tlhoke go bontsha-bontsha dinama tsa gagwe kwa ntle.

Diaparo tsa setso sa Setswana di diriwa ka letlalo la phatlha ya kgomo mme gore go dirise letlalo leo ke ka lebaka la gore le popota letlalo leo mme diaparo tsa Setswana tse ke di itseng ke tshega, ke makgabe, ke se .

Diaparo tsa setso di ne di bontsha dikarolo tse dintsi tsa mmele mme diaparo tsa basadi di na le gore wena o a ikgethela gore o batla apara tse nnye or o nyaka go apara tse di khupetsang mmele na.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng mme di tsamaisana gape le gore e ko lefelo le lefe mme kwa magaeng ga gona bothata, di ka nna di a nna selo se le sengwe mme fela kwa ditoropong ga ke bone di ka ba selo se le sengwe.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone gore ba apare ka tsela e e nang le tlhompho ka tsela e e nang le seriti mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao boswa gobane dilo tse di le dintsi tsa bogologolo di a nyelela mme go botlhokwa go boloka se re setseng ka sona e leng tsone diaparo tsa setso.

Ee, ke a dumela gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go leka-lekana ga basadi le banna ka gonne go na le diaparo tse dingwe ke tsa banna fela, go na le diaparo tsa basadi fela mme go na le tse dingwe ke tsa basadi le banna mme ke bona go nna le teka-tekano e rotloediwang moo.

Dinako di fetogile mme basadi ga ba sa apara ka mokgwa o ne ba apara bogologolo mme ka nako ya jaanong ba rotloetsa basadi gore ba apare tse bone ba di ratang tse di kgatlhang bona ntle le gore ba apare ka tlhompho ba apare ka seriti mme ke a dumela gore ditiragalo tsa hisetori, phetogo tsa loago kgotsa le mabaka a ikonomi a ama moaparo o basadi ba aparang ka one.

Go tsaya dilo tsa fashion-e o di tlhakanya le dilo tsa setso go bolela gore ka nako e e tlang dilo tsa setso di tlo nyelela mme go tlo sala tsa fashion mme ke bona e seng ntho e e siameng nka rata gore setso e be setso fashion-e e be fešene gore setso seo re kgona go itshwarela ka sona.